Ukuba zonke izinto bezithuthwa ngeeloli ezihamba emigaqweni ngeba kunoxinzelelo olunintsi kwaye ngeba kunethrafikhi enintsi ngabula makhumsha, kwaye ngeba imigaqo iyaguga nyanga ezi. Ngeba ifuna ukulungiswa qho kuba kaloku ezi zithuthi ezinkulu ezithutha izinto ziyasinda, imigaqo ziyakhawuleza ukuyigugisa.

Andiqondi ukuba ngumbono omhle mna ukuba iitekisi zithathe abantwana zibakhuphe kwiinqwelo ezi zifunwa ngabazali zi-private. Kuba kaloku iiteksi azikubeki esikolweni. Azizobeka aba bafundi, aba bantwana esikolweni, zizobabeka nje ecaleni komgaqo. Izoba yingozi ke loo nto kubantwana kuba basebancinci, kwaye basafuna ukugadwa baweliswe umgaqo, bafakwe esikolweni. Oonoteksi abanalo ixesha laloo nto. Andiyiboni ingumbono orayithi mna le nto.

Ndicinga mna yimozulu ebangela uba izicwangciso zokuhamba ziphazamiseke, zingahambi ngexesha, kwaye zibambele aba abantu abahambayo uba bangahambi ngexesha. Kwaye naxa inqwelomoya le ithe yaphazamiseka isafuna ukulungiswa, iyakwazi ukuba ikwazi ukuba abantu bangahambi ngokwexesha kuba isalungiswa. Ngezo endizaziyo mna.

Ingxaki abaqhubi bezi nqanawe, abaqhubi bezithuthi ababhekana nayo kwinqubo yee-custom clearance kukuba abantu abazibhatali ngokwexesha ii-custom clearance. Loo nto ke ibangela ukuba iimpahla zabo okanye yonke into ababeyizisa kwelinye ilizwe beyisusa kwelinye ilizwe imiswe kaloku kuba ababhatalanga. Loo nto izodala ukuba kube khona impahla ezinintsi pha ke ngoku kuhanjiswa khona, phaa kuhamba khona iinqanawa. Loo nto ke yenza i-traffic, ngabula makhumsha.

Imfazwe yeeteksi yakhe yandichaphazela mna ndisiya esikolweni kuba into babeyilwela babelwela uba kunyuswe amaxabiso, kutshintshwe, kususwe iibhasi zikarhulumente kuhambe iitekisi zabo kuphela emigaqweni. Kuyiloo nto ke ingavumelekanga. Bamisa ke benza imfazwe, bamisa wonke amateksi, ndangakwazi ukuya esikolweni usuku nje lonke, kwaye singakwazi ukuba simise ezinye iimoto sikhwele kuzo, bezolwa nezo moto. Imfazwe nje yeteksi akusoyinto elungile kwaphela.

Ndicinga amagosa ezithuthi mna ukuba angafaka oonogada pha ngaphakathi bagade, kuba into enobungozi kakhulu koololiwe kukukhuthuzwa, kukuthathelwa izinto zakho ngamatsotsi. Yiyona nto yenza ukuba abantu bangakhuseleki kwaphela.

Ndiye ndilangazelele ukuphuma ndiye kwindlu encinci ndiyozikhulula. Ndibuye ndithenge amanzi kwaye namaqebengwane kuba indlela isende. Yiloo nto ndilangazela ukuba ndiphume ndikwazi ukuzolula imilenze, ndolule umzimba, ndihambe ndiyozikhulula.

Owu, ingaluphucula kakhulu, kuba kaloku laa loli ehamba ngesantya esiphezulu iyancedisa kakhulu, kuba kungaphela nezi traffic, ngabula makhumsha, emigaqweni. Kwaye abantu bangafika ngexesha emsebenzini nalapho baya khona. Ingancedisa kakhulu ukwenza ubomi uba bube lula ebantwini jikelele.

Ndingacebisa ukuba abahambi beenyawo bangahambi ecan'komgaqo weemoto. Uba khona kaloku lo mgaqo osecaleni, wenzelwe abahambi beenyawo. Mabahambe ke bathi chu ngcembe pha ecaleni, kwaye bazijonge iimoto, bazijonge nesantya ezihamba ngaso, bajonge nee-robots, ngabula makhumsha, ukuba zime njani phambi koba bawele umgaqo.